Zwi ḓo itela vhathu mushumo vha u kunakisa uri musi hu tshi vha na mashika vha vhe vha hone vha hu kunakise uri mushumo u kone u tshimbila zwavhuḓi. Ende fhedzi zwa dovha zwa itela mushumo vhathu vhane vha shuma nga zwipikara na vhaṅwe vhane vha shuma nga u rengisa zwiḽiwa. Na vhaṅwe vhane vha shuma nga u thusa kha zwine zwa ḓo vha zwi tshi khou ṱoḓea hanefho musi hu tshi lugisela u ita mitambo yo fhambanaho. Zwa itela vhathu vhanzhi mushumo uri vha kone u shuma nga tshifhinga tshetsho ende fhedzi vha kone u swikelela zwine vha ḓo vha vha khou ṱoḓa.

Ee, vhaholefhali vho tendelwa uri vha kone u tamba mitambo i ne vha takalela. Muvhuso wo tendela uri vhana vha vhaholefhali vha tambe mitambo i ne vha i takalela tshikoloni. Ende fhedzi vhuponi hanga vhana vho tendelwa uri vha swikelele u tambo mitambo i ne vha khou i takalela naho vha na vhuholefhali hu si khou sedziwa uri ndi muthu wa hani.

Vha ḓo vula bindu ḽiṱukwana ḽa u rengisa zwithu zwine vhathu vha ḓo vha vha khou tikedza nga nḓila ya u renga zwithu zwine zwa ḓo vha zwi khou rengisiwa. U itela uri hu kuvhanganyiwe masheleni a onoyo muswa uri a kone u swikelela zwine a khou nyanga u ita nga masheleni musi o rengisa zwine a khou rengisa uri vha kone u mu tikedza nga nḓila yone.

Zwi thusa uri vhaswa na vhahulwane vha kone u wana mutambo u ne u nga ita uri vhathu vha u dzula hanefho dzi ḓoroboni vha kone u dzhenelela. Ende fhedzi vha kone u wana mutakalo kha wonoyo mutambo nga murahu ha musi vha khou ita nyonyoloso. Ende fhedzi vha dovha vha wana tshikhala tsho ri vha wane masheleni a ne vha ḓo vha vha khou a wana nga murahu ha musi vho konou swikelela uri vha nga wina.

Zwi thusa uri vhaswa vha ḓiwane vha khou kona u ita zwa mitambo, zwa vha thivhela uri vha songo ita zwa vhugevhenga zwine zwi ḓo fhedzisa zwo ita uri matshelo vha ḓiwane vha kha masiandaitwa a ne a vha uri a si avhuḓi. A ne a vha uri vha ḓo wana uri muṅwe wa vhaṅwe u ḓo vha a khou fa. Ende fhedzi vhaṅwe vha ḓo vha vha khou ḓiwana vha kha tshiimo tshi si tshavhuḓi tshine vha nga wana vha khou fhedza vho fa ngauri zwa vhugevhenga a si zwavhuḓi. Ende fhedzi vhaṅwe kharali vha khou ita zwa mitambo vha ḓo vha vha khou kona u wana tshikhala tsha uri vha kone u swikelela zwithu zwavhuḓi ende fhedzi vha vha vhe na mutakalo wavhuḓi kha vhutshilo vhune vha ḓo vha vha khou vhu tshila.

Ndi tshi thusa pulana tshifhaṱo tsha lushaka tsha mitambo ndi nga ḓisa pulane ya uri hu itiwe na tshifhaṱo tsha vhathu tsha lushaka tshine tsha ḓo vha tshi khou vha thusa uri vha kone u ita nyonyoloso tshine ha pfhi ndi dzhimi hune vha ḓo vha vha khou dzhima hone vha khou ita dzi nyonyoloso dzo fhambanaho uri vha kone u vha na mutakalo wavhuḓi.

Vha vha vha khou ḓidzhenisa kha zwithu zwine zwa vha uri a si zwavhuḓi kana vha kundelwa ngauri a vha khou ita nyonyoloso yo linganaho i ne ya vha ita uri vha kone u swikelela zwine vha khou ṱoḓa. Fhedzi vha songo kona u ita nyonyoloso yo linganaho vha wana vha khou kundelwa uri vha kone u ḓiwana vha khou kona u swikelela kha mitambo i ne vha khou nyanga u i tamba.

Zwi vhuyedza mabindu nga nḓila dzo fhambanaho ngori vhathu vhane vha vha uri vha ḓo vha vho ḓa ngeno vha khou bva nnḓa ha shango kana hu vhathu vhane vha khou enda mashango vha tshi ḓa ngeno Afrika Tshipembe. Vha ḓo vha vha khou thusa uri mabindu a takuwe nga murahu ha musi mashophoni hu ḓo vha hu khou rengisiwa kana mavhengeleni a ḓo vha a khou rengelwa nga maanḓa lune mabindu manzhi a fhano a ḓo vha a khou takuwa. Ende fhedzi zwa ita uri tshitshavha tshi hule tsha ita uri na ikonomi ya Afrika Tshipembe i ime zwavhuḓi.

Mitambo i tshe na mishumo munzhi kha vhana vhaswa ngauri ndi yone i ne ya vha ita uri vha vhe na marambo o takalaho ende fhedzi o khwaṱhaho na mihumbulo yo khwaṱhaho i ne ya dzulela u vha na lutamo lo guda zwithu zwo fhambananaho.

Ndi zwa ndeme uri mbekanyamushumo i tikedze mitambo ya vhaswa vhuponi ha hashu ngauri zwi ita uri vhaswa vha vhe na maanḓa a uri vha kone u ya u tamba mitambo yo fhambananaho vha tshi ḓivha uri vha khou ṱuṱuwedzwa nga mbekanyamushumo ya vhupo vha hashu. Ende fhedzi zwi thusa uri hu ḓivhee vhuponi vhovho kana vhuponi vha hashu uri ndi nnyi a ne a khou kona u swikelela mitambo ya hani ende u khou ḓa gai a tshi ya gai.

Vhuponi ha hashu a zwo ngo leluwa u ḓiwana ni khou kona u swikalela u tamaba mitambo i ne ndi nga i takalela. Mitambo i ne ya vha hone fhedzi ndi mitambo ya mulenzhe ya bola. Ende fhedzi nga nnḓa ha yeyo, a hu tshena, hei miṅwe mitambo ndi mitambo i ne a i tambiwi ngeno nga nnḓani ha musi hu khou pfhi hu khou tambiwa mitambo ya milenzhe ya bola. Ende bola ya milenzhe ngeno i tshi tambiwa, ndi mutambo u ne u tambiwa hanefha hayani wa vha wo fhelela hanefha hayani. A hu na uri muthu a nga dzhiiwa a ya tamba nnḓa mashangoni maṅwe uri a kone u bvelela nga mitambo. Zwine zwi nga khwinisa ndi zwa uri mbekanyamushumo dzi anḓadze mafhungoni a uri vhaswa vha kone u bvelela nga mitambo.

Mutambo u ne ndi nga si u hangwe ndi mutambo wa milenzhe wa bola, mutambo hoyu ndi a u funa nga maanḓ ende fhedzi ndo vhuya nda u tamba. Zwo ngitaho uri nda sa u hangwe ndi nga uri ndi mutambo u ne na ḓuvha ḽa ṋahasi ndi kha ḓi u funa nga maanḓa hu tou vha a thi koni u swikelela u u tamba. Mara fhedzi mutambo wa milenzhe ya bola ndi wone mutambo muhulwane fhano muponi, vhponi ha hashu.

Ndi nga thoma nga u engedza zwithu zwine zwa shumiswa u tamba mitambo yoṱhe kharali hu kha bola ya milenzhe ndi ḓo renga zwiambaro zwo tamba na bola dzine dza shumiswa u tamba. Ende fhedzi ha kunakiswa na mudavhi u ne hu ḓo vha hu khou tambelwa hone uri vhathu vha tambe vho takala fhethu havhuḓi u itela uri na mitambo i ḓifhe musi riṋe vhaṱaleli ro ṱalela ngori zwithu zwi ḓo vha zwo naka ende fhedzi zwi khou tshimbila zwavhuḓi.

Ee nṋe ndi vhona zwo lugela muvhili wa muthu zwi tshi bva kha kuḓifarele na u ḓi ṱhogomela na vhuḓifari ha mutakalo wa muvhili.

Mutambo une vhathu vha funesa wa inthanethe ndi mutambo wa bola, vhathu vha funesa mutambo wa bola ngori ndi mutambo une kha inthanethe u ya takadza ende ndi mutambo muhulwane shangoni.

Ee ndo no ḓiwana ndi khou tamba vidio games, ndo thoma ngo u tamba FIFA ine ya vha vidio game ya milenzhe ya bola. Nda dovha nda ḓiwana ndi khou tamba PUBG Mobile na dzimobaiḽi na Call of Duty ndi vidio game ya u thuntshana. Ende kha hedzo vidio games ndi vhona zwi tshi ḓisa mutakalo kha muthu zwa dovha zwa ita uri muthu a songo vha na muhwalo wa u humbulesa, a kone u sedza uri a tshi mvelaphanḓa ya gai, a khou guda zwinzhi kha dzi vidio games.

Tshenzhemo ya u tamba dzi video games kha nṋe ndi tshenzhemo ine yo vha yavhuḓi badi ngori nṋe ndi muthu wo ṱamba dzi video games ende fhedzi ndi vhona hu zwithu zwine zwa ḓisa mutakalo kha muvhili wa muthu nga murahu ha musi a khou kona u ḓifha tshifhinga a kho tamba dzi video games. U a kona u guda zwithu zwinzhi zwine a nga ita vhutshiloni kana zwine zwi nga ri funza kha vhutshilo zwine zwi khou itea kha video games. Ende ndi vhona video games hu zwithu zwavhuḓi ngori zwi ita uri muthu a songo kona u ḓidzhenisa kha zwithu zwinzhi zwo bvaho ende fhedziha a kone u wana tshifhinga na ene muṋe, a khou guda zwithu zwinzhi nga vhutshilo nga ngomu ha video game.

Musi muthu a tshi ṱoḓa u tamba mutambo inthanethe wa video game u ḓidzhenisa kha video game heneyo ine a khou i tamba a ya a sedzulusa kha yo uri mitambo yayo i wanala gai ende fhedziha nṋe ndi tshi sedza ndi vhona mitambo ya video games i kho wanala he game ya itiwa hone. Ri tshi sedza kha inthanethe uri ndi website ifhio and fhedziha vha ḓo sumbedzisa uri mitambo ine vha vha nayo ndi ifhio kha heneyo game. Zwino muthu kharali a tshi khou nyaga u ḓidzhenisa kha mitambo ya inthanethe ya dzi video gama u ḓo ḓidzhenisa kha dzi vidie game dzedzo dzine a ḓo vha kho tamba dzone. Dzi ḓo vha dzi na mitambo nga ngomu hadzo kana kha website kha inthanethe ine ndi ḓo kona u ḓidzhenisa kha mitambo.

Nṋe ndi nga ṱuṱuwedza uri vhathu vha tambe game ya bola, game ya bola ndi game yavhuḓi nga maanḓa ngori ndi game ine ya ri gudisa kutambele kwa bola na tshenzhemo ya musi muthu ane ra mu ḓivha muhulwanesa kha bola a tshi khou tamba ende fhedziha musi a tshi khou tamba hu ḓo vha hu khou tamba nṋe ane nda khoy tamba video game heneyo. Zwino ri kona u guda uri ri vhona uri vhatambi vhashu vhahulwane vha tshi tamba bola vha vha khou ṱangana na zwifhio ende ndi zwifhio zwine zwi nga itea. Ende fhedziha ndi zwifhio zwine ndi nga guda, so ndi vhona zwi zwavhuḓi uri vhathu vha ḓidzhenise kha mutambo wa bola nga maanḓa ine ya vha game ya FIFA.

Ndi vha ndi khou shumisa computer, nda dovha nda shumisa tablet, nda dovha nda shumisa na founu.

Ndi vhona zwi si zwavhuḓi muthu uri a fhedze tshikhala tshilapfhu a khou ṱamba game ngauri zwi vhangela malwadze o fhambananaho ri tshi sedza kha u lavhelesa sikirini. Muthu u ḓo lwala maṱo nga murahu ha musi a khou fhedzisa tshi tshifhinga tshilapfhu o ṱalela tshikirini, a khou tamba game. Zwino a si zwavhuḓi u dzulela game for tshikhala tshilapfhu ngori zwi dovha zwa disa malwadze vhutshiloni kana kha muvhili wa muthu. Zwa dovha zwa ḓisa mathada a uri a nga si kone u wana tshifhinga tsho ita zwithu zwa vhuṱhogwa nga murahu ha musi a khou fhedza tshifhinga tshinzhi a khou aamba game.

Tshifhinga tshe nda ḓiwana ndi khou kona u wana ndi khou takalela nga maanḓa ndi khou tamba dzi game ndo vha ndi khou tamba na vhangana vhanga murahu, ri khou tamba video game nthihi kha inthanethe. Ho vha tshifhinga tshe tsha vha tshavhuḓi nga maanḓa ngauri ndo guda zwithu zwinzhi, vhaṅwe vha vhangana vhanga ndo kona u vha navho nga ḽivhanga ḽa u tamba dzi game ende hetsho tshifhinga ndo kona u guda zwithu zwinzhi, nda kona u wana ndi khou kona u vha na khonani dzo fhambananaho ri tshi sedza kha u tamba dzi vidio gamea kana ri khou tamba dzi game.

Ndi nga ḓiwana ndi khou phumula vhathu vhanzhi nga maanḓa ngauri ndi geimi ine ndi a konesa nga maanḓa ende ndi a i funa. Ndi geimi ine i ita uri muthu a kone u vha na muhumbulo wa strong a tshi kona u zama u pfhesesa uri a nga ita mini kharali a kha nyimele ine ha ḓivhi uri a nga ita mini, zwino i thusa khou ri muthu a kone u vha na strategy kha zwithu zwine a ita vhutshiloni.

Mutogwa a hu na uri u tambiwa nga vhathu vha ngana muṅwe na muṅwe ane a takalela u tamba u tou funa, ndi mutambo wavhuḓi nga maanḓa u itela uri ri kone u nyonyolosa mihumbulo na mivhili yashu.

Ee, ndo no ḓ wana ndi khou tamba khadi ende zwo vha zwi zwavhuḓi nga maanḓa ndi tshi zwi humbula, nga murahu ha musi ndi tshi kona u zwi humbula zwa uri nda ndi khou kona u ita dzi nyonyoloso kha muvhili wanga.

Ndi mutambo wa ndode na mutambo wa khadi na mutambo wa wa tshiswa na wo gidimisana, ndi minzhi yo fhambananaho ine mitambo ndi a sialala, nṋe nda ndi tshi funesa wa ndode we nda gudiswa nga vhana vha hashu ri khou tamba nga matombo.

Miravharavha u tambeliwa kha bogisi ḽo taliwaho zwibogisi zwo fhambananaho zwi khou bva khou ri muthu mufhio u khou tamba nga gai.

Zwi thusa uri eyo hobby hu nga vha zwine a nga kona u zwi shumiswa uri a kone u bveledza mushumo wawe u ya phanḓa kana iyo hobby i nga fhedza yo vha zwiṅwe zwa zwa mushumo wawe ngauri ndi zwithu zwine u wa zwi kona ende vhaṅwe vhathu a vha zwi koni.

Ndi mutambo wa game dza online dzine ra vha ri khou reila dzi goloi kana ri khou thuntshana kha ri khou tamba kha luṱingothendeleki lwashu kana kha dzi founu dzashu kana na dzi computer dzashu.

Ndi mutambo wa bola ya milenzhe, ndi wone mutambo une nda u funesa nga maanḓa.

Ndi mutambo wa golf, ndi mutambo une nda takalela u ḓidzhenisa khawo musi ndi khou awela ndi wone mutambo une nda vhona nga a u tou dzhia maanḓa manzhi kha muvhili wa muthu lune kharali ndi khou pfhi ndi khou relaxer zwavhuḓi ndi ḓo vha ndi khou tamba wone.

Ee, ndi vhona zwi zwavhuḓi ngori zwi thusa uri kharali nṋe ndi na mutambo une nda u kona u no khou anḓadziwa ndi a kona u ya nda kona u dzhenelela nda kona u ḓiwana ndi khou kona u swika kule nga zwezwo zwithu zwiṱukuṱuku, zwino ndi zwa ndeme ende ndi zwavhuḓi.

Ndi mutambo wa bola ya milenzhe, ndi u funela uri ndi mutambo une u a kona uri itisa nyonyoloso kha ḓuvha liṅwe na liṅwe. Ndi mutambo une vhathu vha konou swika kule vhutshiloni ngawo, ndi mutambo une vhathu vha u funesa nga maanḓa ende vhanzhi vha nga kona u ntikedza uri ndi kone u ya kule, ndi tshi swikelela zwithu zwa nṱha nga u tou tamba mutambo wa bola, zwino ndi mutambo wavhuḓi nga maanḓa.

Ee, ndo no ḓiwana ndi khou ṱalela ende ndi mutambo une nda vhona u wavhuḓi ngori ndi mutambo muhulwane hafha shangoni. ndi mutambo wa kale na kale une na ṋahasi hu tshe hone ende ndi mutambo une vhathu vha khou kona u swikelela u ita masheleni manzhi nga maanḓa, vha tshi khou kona u ḓiwana vha khou kona u tamba houḽa mutambo kana vho u ṱalela vho u betsha.

Ee, ndi vhona zwi na u kona u dzhenelela kha u fhaṱa ikonomi ya Afrika Tshipembe ro sedza uri mitambo i khou kona u doba vhathu vhanzhi kule na mutambo wa ra ri itela dzina kha maṅwe mashango ngori wo wina World Cup na mutambo wa bola ya milenzhe u khou kona u ita uri na tshelede ine vha ḓo kona u dovha vha i shumisa zwa ita uri ikonomi.

Hai, a thi tu vhuya nda ḓiwana ndi khou zwa so.

Ee, ndi wana u mutambo une wa nyanyula ngauri u vhonwa nga vhathu vhanzhi nga maanḓa vha na vha maseḽebirithi uri houḽa mutambo u vhe mutambo wa nṱha na.